Njengomphathiswa wezothutho ndingaqalisa iphulo lokukhuthaza abantu ukuba basebenzise iinqwelomoya ngexesha leeholide. Singenza amatikiti abe sezantsi okanye sithobe amaxabiso amatikiti. Sibonelele ngolwazi kwiindawo zoluntu, kwaye sixhobise izikhululomoya ezincinane ukuze kube lula ukufikelela kuzo. Oku kuya kunciphisa iingozi nezixakeka ezindleleni.

Olona hambo lude ngebhasi endakhe ndaluhamba ndandisuka eMpuma Koloni ndisiya eNtshona Koloni ndikhaphe umntanasekhaya owayesiya esikolweni kulixesha lovulwa kwezikolo. Ngokwahlukileyo kwezinye iibhasi, ibhasi endandiyikhwele kuqala kwizindlu zayo zangasese zazicocekile. Kwakhona apha ebhasini sasinoomabonakude kwizitulo zethu. Sasihleli kamnandi kakhulu yaye nezitulo zakhona zazisenza sikwazi ukuhlala sikhululekile.

Ngokolwam ulwazi izinto endicinga uba zibalulekile emotweni ngamatayara amele ahlale ekumgangatho omhle, zii-brakes kunye neoyile ye-engen, ibe ngamanzi kunye nezibane, kuquka ibhetri yemoto nezipili kunye neefestile, ukanti nokuhlala inayo ipetroli.

Omnye woomongameli odume kakhulu kwihlabathi lonke woomongameli abamnyama ngutata uNelson Rolihlahla Mandela. Into yokuqala abantu abanomdla kuyo xa besiza kwilizwekazi iAfrika, ingakumbi kuMzantsi Afrika, kukufuna ukuva ngotata uNelson Rolihlahla Mandela. Ukubaxelela iRobben Island kulapho wayebanjelwe khona iminyaka eyi-twenty-seven, yeyona nto inokubenzela umdla ngayo.

Olwam ukhuseleko ndiye ndaluqinisekisa ngokuba xa, ngaphambi kokuba ndimthathe uBolt okanye iUber kukuqala ndiqiniseke uba abantu endiya kubo okanye endibashiya emva ndibabonisile okanye ndibathumelele ihlobo lemoto endihamba ngalo, kuquka i-number plate yayo. Kwakhona xa ndingaphakathi emotweni kukho into ebizwa ngokuba yi-live location. Ndiye ndivule yona yaye ndiyithumelele kubantu endiya kubo nakubantu endibashiya emva.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya kwakumnandi kakhulu. Xa yayisenyukela emafini ndabona ubuhle bendalo, amafu kunye nolwandle ndizibonela ngentla. Ndanongwa nangamaqebengwana amaninzi, nto leyo eyandenza ndalonwabela uhambo lwam. Ndakhawuleza nokufika apho ndandisiya khona.

Le nto babekhe bayizama oonoteksi ngaphambilana ayizange ikwazi ukusebenza. Okokuqala, oonoteksi amaxabiso abo aye angafani namaxabiso ezinye iinqwelo zothutha abantwana besikolo. Bona babanamaxabiso aphezulu kakhulu, nto leyo iye ibabethe abazali. Okwesibini, amaxesha nokhuseleko abantwana oonoteksi ayonto abayikhathalele kangako. Ngokomzekelo, abantwana maxa wambi ezikolweni bangena kwangexesha kodwa bona oonoteksi bazobafikisa emva kwexesha lokungena kwesikolo. Ukanti nexesha lokuphuma esikolweni, ufumanise into yokuba abantwana esikolweni kudala bephumile, oonoteksi bayokubathatha ngexesha elidlule kakhulu. Nto leyo iphele isenza ubomi babantwana bungene emngciphekweni.

Ukuba ungumqhubi wesithuthi umele ukulumkele ukusela uze uqhube. Kwakhona ukuba ungumntu ohamba ngeenyawo umele ukulumkele ukuwela endleleni, umele uqaphele ngaphambi kokuba uwele. Kwakhona, ukuba kukho iingozi eziye zavela umele uhambele kude kwiindawo ezinokukufaka ebungozini, ingakumbi uba uye wasela notywala.

Ukoyika kona mhlobo wam yinto eqhelekileyo. Nam ndikhumbula xa ndandiqala ukukhwela inqwelomoya ndandisoyika nyhani, kodwa mandikuqinisekise, ayikho into ozokuyoyika phaya okanye ayikho into eyoyikisayo. Ewe, ukuhambela phezulu kuyinto engaqhelekanga akufani naxa uhamba ngenqwelomafutha. Eyona nto ndiyithandayo ngenqwelomoya kukuba sizofika kwangexesha. Kwakhona sizawuphatheka kakuhle phaya. Enye yezinto ezimnandi awuzuxhalaba ngento yokuba ungafumana ingozi.

Mntanam, njengoko uba uzozihambela ngeenyawo ukuya esikolweni namhlanje, kumele ndikukhumbuze kwakhona ezinye zezinto ezibalulekileyo. Awuyi kumntu ongamaziyo xa ekubizayo. Kwakhona, awuyithathi imali okanye iswiti oyinikwa ngumntu ongamaziyo. Uze ukhumbule le nto ke, ngaphambi kokuba uwele endleleni siqala sijonge ekhohlo sibuye sijonge ekunene, siphinde sijonge ekhohlo, sandule ke siwele. Kwakhona, xa ufika ekuweleni ezirobhothsini uze uyikhumbule imibala yeerobhothsi. Xa umbala ubomvu uze ume ungaweli kwiirobhothi ephambi kwakho. Kwakhona xa kuvele laa mntu uluhlaza ubonisa into yoba ungahamba, kukhona ke uza kuhamba. Kwakhona, uze ungazifaki izinto ezikhalayo ezindlebeni ezinokwenza ungeva, ungeva nobungozi obuzayo.